Lapho inkampani noma isevisi inikezela ngosekelo ngezilimi zendawo, izinzuzo zihlanganisa ukukhululeka komsebenzisi, ukuxhumana okungcono, ukuthembeka nokwethembana, ukufinyeleleka okukhulu, ukukhulu kwebhizinisi. Ukusebenzisa ulwimi lwendawo kwenza ukuxhumana kube nokusebenza kahle futhi kuthuthukise ulwazi lomsebenzi.

Njengomphathi wesiteshi somsakazo womphakathi ofuna ukukhulisa ukusebenzisana nabalaleli nokubamba iqhaza. Ngingasebenzisa la masu alandelayo. Izinhlelo ezibandakanya ezibandakanya abalaleli, imibono yabantu bendawo, imisakazo ephilayo nezinkundla zokuxhumana, imicimbi yomphakathi, imiqhudelwano, namabhonasi. Lawa lawa amasu azosiza ukwakha ubudlelwano obuhle phakathi kwesiteshi nabalaleli.

Ngingazizwa ngijabule futhi nginothando lwale filimu yakudala. Njengoba ingangivusa imizwa yokukhumbula izikhathi ezandlule noma enginikeze ulwazi olusha. Ngingakwazi nokwabelana ngalokhu ngokuxoxa nabangani bami, ngibhale nesifinyezo noma ukubuyekeza ifilimu, ukuyibuyekeza le filimu ezinkundleni zokuxhumana. Noma ngikucebise abanye ukuthi bayibuke. Uma, uma ngifisa, ngingaxoxa nangemininingwane ethokozisayo etholakale kule filimu ukuze ngabelane nomqondo wayo nangokubaluleka kwayo futhi.

Eyi, ngiphatheke kabi kakhulu, ikakhulukazi ngoba kade ngilindele lo mdlalo isikhathi eside, lapho ngizobhekana nokudumala. Kodwa-ke ngingazama ukuthola imininingwane ngomdlalo. Ngingalandela izibuyekezo ezibukhoma ezinkundleni zokuxhumana noma ngilalele umsakazo obika ezemidlalo. Futhi ngingahlangana nabangani bami abathanda leli qembu ukuze sixoxe ngomdlalo futhi sabelane ngemizwa yethu.

Uma kufanele ukhethe inkundla yokubhalisa, kubalulekile ukucabangela ukuthi iyakunikeza yini okuqukethwe okuqondene neNingizimu Afrika noma okuhlobene nezidingo zakho. Uma okuqukethwe kwasendaweni kubalulekile kuwe, khetha inkundla enikeza ulwazi, izindaba noma izinsizakalo ezifanele isimo sakho. Ukuba nezinsiza ezifanele kungakusiza uthole ulwazi olunembile noluwusizo.

Izinkundla zikukhuthaza ukusebenzisana ngokuxoxa, ukwabelana komculo ngomculo, nokwakha imiphakathi yabalandeli.

Ngingenza umsebenzi wokungeza usekelo lolimi lwasendaweni ohlelweni lokusebenza ngokulandela lezi zinyathelo. Ukuhlonza ulimi, ukuhumusha, ukusebenzisa i-localisation framework, ukuhlola nokuhlola, ukusebenzisa i-testing tool, kanye nokulondoloza nokuthuthukisa.

Iziteshi zomsakazo engizithandayo, eyokuqala, i-YFM, ngoba ihlezi iphana ngama-rewards wokudlala imncintiswano. Eyesibili Ukhozi FM. Elesithathu i-Metro FM. Elesine, i-Highveld Stereo, ngenxa yohlobo lomsakazo abawukhalisayo.